Kgetlho la ntlha ke ne ke thabile ka gore e nne le la ntlha ke tlo go namela sefofane, ebile ke ne ke sa ikaelela go ka namela sefofane ke ne ke ya kwa Durban ke tsamaya le le metswalle.

Toro ya me e ne ya diragala gore ke namele sefofane 'tsatsi le ke ileng kwa toropong ya Durban. Ke ne ke itumetse thata, mme go na le mo e leng goreng ke a tshaba mo teng ka gore ke ne ke sa nagane gore ka le lengwe la matsatsi ke tla iphitlhela ke le mo moweng le nna ke ne ke tshogile go tshoga.

Fa o goroga kwa boemela fofane mo nageng epe go na le ditsamaiso dingwe tse o tshwanetseng go di latela mo Aforika Borwa le kwa Nigeria go na le dilo dingwe tse o tshwanetseng go di dira go tlhomamisa gore tsamaiso ya gago e tswelela sentle, fa o goroga kwa boemelafofane jwa Aforika Borwa o tla tsamaisiwa ka ditsamaiso tse di latelang pele o ka tsenya di rwalo tsa haho o tla feta kwa ofising ya tsa kgaratlho le tsa bosele. Fa o sena go feta kwa ofising ya tsa kgaratlho le tsa bosele o tla kgona go tsaya dikwalwa tsa gago kwa a tlhomilweng a go tsaya dirwalwa.

Seo ke se ratang ka ditsamaiso tsa dibese ke ditlhwatlhwa tse di kwa tlase, go boloka tikologo, go fokotsa ya ditsela, ya go se kganne, go fitlhelela metsi. Seo ke se ratang ka tsamaisa dibese ke go diega, tse di sa tlhamalalang, bokao jo bo kwa tlase, go se gomotsane dipelo tsa didiri tsa dibese, go ka nna le dipeelo tsa di diri tsa dibese mme go ka tlhakanya dipampiri tsa maeto.

Go na le mathata a mantsi a kopanang le o ne fa o leka go dirisa kgotsa go reka karata ya botlhale ya bese, dingwe tsa tsone ke tse di latelang ditlhwatlhwa tsa kwa godimo, mo mefuteng e mengwe ya borokgwe theko ya karata e ka nna e ture thata, mme e ka nna bothata-thata mo bathong ba ba nang le madi a mannye, go tlhoka mo mafelong a mangwe karata e ka rekiwa fela ka go dirisa di supa ditšhono tsa ID, passport-o kgotsa setlankana sa go tsalwa. Seno se ka nna bothata mo bathong ba ba senang tseo, go tlhoka go ipoloka, mo tse dingwe o tla tlhoka go reka karata ya gago kwa mafelong a a tlhomilweng, mme go ka nna le mathata a fa o ka o se kgone go ipoloka ka nako e e tlhomilweng.

Go kgweetsa ka thapelo le ka bokgoni go thusa go fokotsa moya wa batho ba ba leng mo beseng, mokgweetsi yo o kgweetsang sentle o kgona go diragatsa ditsamaiso tsa tsela, a itshoke mo maemong a a thata e leng se se dira gore baeti ba ikutlwe ba sireletsega.

Fa bakgweetsi ba dibese ba strike-a batho ba yang tirong ba amega ka ditsela tse dintsi, go akaretsa go diega dituelo tse di oketsegileng le ngomego e e bakwang ke go batla ditsela tse dingwe tsa go ya tirong. Fa dibese di sa tsamaye batho ba ba yang tirong ba tlhoka go batla ditsela tse dingwe tsa go tsamaya, tse di ka dirang gore ba fete nako e telele mo tseleng. Seno se raya gore ba robala nako e e tlase.

Dibese di tsamaya ka nako e e tlhomameng go thusa batho go goroga kwa ditirong, dikolong, mafelong a mangwe ka nako. Seno se dira gore batho ba kgone go rulaganya maeto a bone sentle, go dirisa didiriswa ka tsela e e siameng ditlhagiso tsa dibese di dirisiwa go dirisa dibese ka tsela e e siameng go fokotsa ditshenyegelo, go botlhokwa go thibela pele go itshireletsa mo dikotsing tsa go kgwa kgotsa go wela.

Ee, nkile ka siiwa ke bese, ke ile ka siwa ke bese ka ntlha ya gore ke dule go le thari mo gae, ke paleletswe ke go tsoga.

Mo lefelong le ke nnang mo go lona ga go na ditshupetso tsa Dibese.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe le mo ditseleng tsotlhe ka ntlha ya mabaka a le mmalwa a a amanang le itshetlelo, dipalo tsa batho le thekenoloji. Ga go ka kgonega gore dibese di dire metswako e e sa tswalelwang e e akaretsang mafelo otlhe a gaisang, ka jalo go na le mafelo a a sa kgoneng go fitlhelela ke dibese.

Ga e nkame ka sepe ka gore ga ke dirise senamelwa a sa bese, ke tsamaya ka dinamelwa tse dintsi le gore tlhwatlhwa ya tsone e kwa tlase.